Zininzi iindlela zokutyala imali ngaphandle kothenga amakhaya. Abantu, uluntu lungathenga iinto ekuthiwa zii-shares. Umntu atyale imali yakhe ngokuthenga isabelo kwiinkampani ezohlukeneyo eMzantsi Afrika ezifana nooCapitec, ooShoprite. Ungayityala imali yakho ngolu hlobo okanye ungangena into ekuthiwa sistokfela apho nidibana khona nifake imali yenu qho ngenyanga.

Iyanceda ukufa ukwazi ukuba ngaba xa uphelelwe ngumsebenzi ikhona imali eyayitsalwa kuwe ngelaa xesha wawusebenza ngalo onokwazi ukufikelela kuyo izokwazi ukunceda ukubeka ukutya etafileni kwakho nekhaya lakho. Nangona ikhangeleka ingakhangeleki kakuhle ngeli xesha usasebenzayo kodwa yenye indlela yokonga imali nokugcina imali kwenzela imini kaxakeka njengokuba uzawube uphelelwe ngumsebenzi, ukwazi utsala le mali ibitsalwa emsebenzini wakho njenge-UIF.

Enye yeendlela onokwenza imali ngayo loo ndlu kuba ngaba uqeshiwe ngayo kubantu bangaphandle abadinga indawo yokuhlala, wenze imali ngokubarentisa. Enye enye indlela yokwenza imali kukuyisebenzisa njengendawo yokugcina iimpahla, i-storage. Xa benezinto abafuna ukuzigcinisa bangazigcinisa babhatale imali enga impela uphela kwenyanga. Okanye ungathengisa izinto zaseluntwini ezifana nokutya kwasendlini iifruthi, iiveji nokutya okuphekiweyo.

Ingxaki yeinshorensi yethutyana ukuba ngaba iyabiza kwaye ixabiso layo liphezulu kuneinshorensi yexesha elide. Kwaye i-inshorensi yethutyana ayizithatheli ngqalelweni izinto okanye izifo ezinde, ezexesha elide. Into eyenzayo icingela ixesha langoku, ayilicingeli ungomso. Zezona zinto zimqoka ezo ezingalunganga ngeinshorensi yexeshana.

Akumnandanga, akumnandanga. Uziva ingathi ulixhoba ingathi ukhona lo mntu uthathe imali yakho wayisebenzisa ngendlela engafanelekanga. Uziva ungenamandla udinga uncedo, ayimnandanga and ayilunganga loo nto. Kuyafuneka kubekho iindlela zokunqanda ukuze ingenzeki into ekumila kunje.

Abantu benziwa uxinzelelo nokunqongophala kwemali. Imali ayisenalo ixabiso, imivuzo ayikhuli kodwa ixabiso lokutya, izithuthi namafutha ezithuthi akhula mihla le ngoku abantu baphela bezibona bekwiimeko obengakwazi ukufikeleleka kwizidingo zabo zokutya kwasendlini neemfuno zabo. Ixabiso lokuphila linyukile kodwa imivuzo isamile.